Ngwana mme kea tseba hore ha o rate ho ikwetlisa, mme kea utlwisisa hore ka dinako tse ding ho ka ikutlwa ho bore-ra kapa ho kgathatsa. Ke ne ke batla feela ho bua ka hona, hobane ke o tsotella. Ke nile ka tshwenyeha hanyenyane ka bophelo ba hao bo botle. Ho ikwetlisa ka mehla ho ka o thusa hore o be le matla maikutlo a matle le hore o ikutlwe o thabile. Mohlomong re ka fumana boiketliso bo ka bo thabelang haholonyane. Ha ho hlokahale hore e be boiketliso bo tlwaelehileng, ho tansa ho hlwa dithaba kapa e sita le ho bapala papadi e itseng. Ho ka ba monate. Re ka e etsa mmoho e le hore e se ke ya bonahala e le ho ikwetlisa, empa e be le ho qeta nako re le mmoho. Ke mona ho o tshehetsa, mme re ka qala ka dintho tse nyenyane.